Nna nka eletsa motswadi hore ha dikolo di bulwa, motswadi le motswadi a nke founu ngwaneng. Phone e sebediswa ka di-weekend hara beke phone e dula le motswadi, ngwana a shebe dibuka kapa dikolo ha di kwetswe ngwana o nka phone, ha dikolo di butswe ngwana o shebana le tsa mosebetsi wa sekolo, hobane phone e ya kgona ho lahlisa ngwana kelello ya dibuka.

Mmama ne ke kopa o nkgutlisetse phone kea tshepisa ho reka ho kgutlisetsa founu ke tla di sheba dibuka tsa ka, ha ke ya sekolong ke tla e beha founu, ha ke kgutla sekolong ke tla di etsa di-homework, ke mamele le sekolong, ke mamele le ka tlung. Ha ke qeta ho etsa di-homework tsa ka, ke tla tshwara phone, ke tla robala ka nako, ebe kea o hlompha le wena motswadi wa ka.

Ha ke na yona, empa ke tseba motho a nang le yona. Ha di nthabise nna di-game tsena hobane di etsa bana ba be botswa, bana ba ska sheba mesebetsi ya sekolo, bana ba se ka mamela ka tlung e tla be e sa le ba pharame ba shebile fela game, ha ba romehe ba tswa taolong. Jwale nna ho ya ka nna, ha ke utlwisisi X box kapa PS Five e ntsha bana taolong.

Nka ba tsebisa ka technology ke ba tsebise ka tsona dipapadi tsa mohaleng. Nka etsa hore dikolong bana ba fuwe di-tablet, e be e le hore ba ithuta ka ntho tsa sekgowa le tsona dipapadi tseo tsa mohaleng.

Ke a di bapala di-game founung ya ka, di theosa moya ha o le hodimo, di fokotsa ho nahana haholo, di a hlalefisa, di emisa ho nahana haholo, di a thabisa hape haholo.

Ke rata papadi ya dikarata, solitaire. Melao ya teng o tlamehile o behe dikarata ho ya ka dinomoro ho tloha ho one ho fihlela ho Jack, Queen, K. Ha o di beha, o beha one mohlomong o beha three, ha e no dumela, o tlamehile o di behe ka tsela, e leng hore di behilwe ka teng, from one to ten, Jack, Queen, K.

Nka mo bolella ke re abuti, maikutlo aka ko re ha ke thabe ha ebe ele hore o bapala papadi tsena tsa e-sports e be o qetella o ja o robala hobane, ha wa lokela mmele wa hao ntho e etsang. Ke ka thabela hore pele o yo bapala papadi tsa hao o hlape le ha o kgutla ho bapala papadi tsa hao, o hlape hape ebe o ja dijo tse hantle, o nwa metsi a mangata, wa exercise-a, ha o qeta o robale ka nako eo o tlamehile o robale ka yona. O tlamehile ebile a tsebe hore, ho robala ho hloketse eight hours, mmele o hloka eight hours ya ho robala.

Kotsi ya ho dula re shebile di-smart phone ke hore ha re qete nako e ngata le family tsa rona, ha re qete nako tse ngata le bana ba rona, re dula re shebile difounu, ha re sa nka bophelo ka tsela e hantle. Re qetetse kgale ho re dula re le ba lelapa, re qoqe, re tshehe, re jwetsana le taba tsa kgale, ha re sa sheba ke tjho le nepe tsa kgale tsa dipampiri di-album-ong, hobane phone e nkile bodulo ba tsohle tse ntle tse ne re na le tsona, e ba bothata haholo hobane phone e thuba le malapa.

Mamela Kagiso, wa bona taba ena ya hore ha o ya di-e-sport tsena ha o sa mamela batswadi ebe ha o sa etsa le ntho tse hlokehang ka tlung. Ha ke rate ebile ha ke e thabele, e re keo bolelle moshanyana wa ka, ha o le ngwana o sa hlomphe batswadi ebile o se na tswelopele e hantle bophelong, ha ona moo o ka yang. Le Bebele ya tjho hore, hlompha mmao le ntatao matsatsi ao a tla eketseha, ho ba wa bo bona bophelo ba kasheko bo bobe jwang bothata jwang, itlhokomele o hlomphe batswadi, ebe re tla utlwana ka tlung ka mona.